Tibangi ti fanele ku tekela enhlokweni rirhandzu ra mali leri mukomberi a ri feke kontraka yi hlaya hi nhlayo ya xikweleti lexi leyi tlulaka mali leyi u faneleke ku yi hakela mhangu ya ya mukomberi ni ku kota ku hakela xikweleti swiletelo swa nhlokomhaka leswi fambelanaka ni nhlawulo ya vahlawuri kumbe milawu ya xikweleti.

Swivutiso leswi u nga swi vutisa i xana ndzi na mbango yo hakela xikweleti lexi xana ku na ma swiphiqo kumbe swiyimo leswi ndzi faneleke ku swi tiva xana nhlayo ya hi hlanganisa swikweleti hinkwaswo xana ku a ku na xiphiqo eka mbanga mbango ya nhlamulo kumbe nkarhi wo hakela xana swiletelo swa ku hakela swi engeteleka hi ku hatlisa.

Lexi lawulaka mali leyi u nga yi tirhisa hi n'hweti hi mpimo wa swikweleti na n'hweti lowu bangi yi wu vekaka eka khadi ra wena lowu nga tirhisiwaka hi nkarhi a wu un'wana na un'wana hi n'hweti handle ko tshikilela mali leyi u nga na yona eka akhawunti.

Xivangelo lexi vanhu va endlaka hi kombela swa mali yo tlula i ku va lava mali yo engetela ku hakela swikweleti leswi tolovelekeke ku langutela ku humelela ka swa le ka vutomi bya karhi swikolo kumbe mitirho ku endla swikhongelo swa swikweleti hi ku hatlisa ku lulamisa swiphiqo swo tala swa mali.

Ku xaviselana ka Forex i ku xava ni ku dya mali yo karhi hi ku tirhisa mali yin'wani leswaku u profit-a eka ku cinca ka matimba ya mali.

Ndzisana wa wena a nga hundzula South African rand ku ya eka eka bangi forex bureau kumbe hi mobile app a fanele ku tiva xikombiso xo hundzula mali exchange rate na mfanelo ya mali leyi hundzulaka hikuva swi cinca siku xi ku siku ni siku.

Vafambi ku cinca eka mi ka mimpimo ya mali swi nga endla leswaku ku xava swilo ehandle swi tsaka kumbe swi tika hi ku ya hi ntsengo ya mali van'wamabindzu ku cinca ka mimpimo mpimo ya mali swi kumba mintsengo ya matirhisiwa ku humela kumbe ku kuma mali ya matiko man'wana leswi endlaka leswaku ku endla mpimelo wa mali swi swi tika.

Magoza ku tiyisela mali yo tala ku landza milawu ya bangi ku tirhisa pin or code hi ndlela leyinene swilaveko ID na passport-o proof of adirese mali leyi humaka eka akhawunti ku landza milawu ya bangi.

Ntsongwana a fanele a pfula savings account loko a lava ku hlayisa mali ndzi n'wi tsundzuxa ku ya eka bangi leyi olovaka ku tirhiseka hi vana EG wa capitec leswaku pfula swi olova na ku rhumela mali hi ndlela leyitsongo.

I minimum balance leyi faneleke hi vekiwa swihoxo swa akhawunti switirhisiwa swa ku fikelela mali.

Current account yi tirha ku rhumela amukela mali na ku tirhisa debit card hi nkarhi mun'wani na mun'wani savings account yi tirha ku hlayisa mali hi minimam balance naswona yi nga olovi ku tirhisa mali hi nkarhi na un'wani ni un'wani.

Minimam balance leyi faneleke yi vekiwa fees or swikhwama swa akhawunti interest rate leyi nyikiwaka switirhisiwa swa ku fikelela mali ku sirhelela mali ya akhawunti.

Hikokwalaho ku tiyisisa adirese ya wena ku sirhelela mali na ku lwisa fraud matsalwa bill ya le kaya bank statement list agreement leter ya or local authority affidavit adirese.

ndza ta titwa ku tsandzeka naswona ndzi ta hlamula ndzi ku ndza ta lunghiselela vumbhoni byo tsaka ku ringana milawu ya bangi kutani ndzi vuya.

A swi fanelanga ku nyika munghana wa wena vumbhoni bya wena bya adirese a fanele a lunghiselela vumbhoni byakwe hindlela ya milawu ya bangi.

Ku hlayisa mali hi le ka bangi ku rhumela no amukela mali hi ndlela leyinene ku fikelela mali hi nkarhi un'wani na un'wani ku kuma interest eka savings account ku kota ku endla mabindzu hi current akhawunti.

Ndlela yo antswa hi ku tirhisa bangi hikuva swi sirhelela mali swi olovisa ku fikelela mali naswona savings account yi kota ku kuma interest.

Tibangi ti nyika nhlawulo wo humesa mali ekusunguleni ku sirhelela mali ku lawula na ku vanhu ku hlayisa mali hi ndlela leyinene.

Savings account kumbe current account minimum balance yi kuma kwihi ku na fee ku fikelela mali hi debit card internet mobile banking interest rate yi kuma hi savings account.

Ina ku ku hakela mali ya lembe na lembe hikuva makhadi ya xikweleti ma hlawula mali ya lembe ni ku hakela hi ku ti ku nga si tirhisiwa leswi swi katsa ku hlayisiwa ka khadi ni ku tiva leswaku ri tirhisiwe hi nkarhi lowu landzelaka milawu ya bangi.

A swi endliwa swa swa tlheriseriwa mali ya lembe na lembe a yi tlherisiseriwangi loko u khansela kumbe ku pfala khadi i ku va mali leyi yi hakeriwa ku langutela ku hlayisiwa ni ku tirhiwa ka khadi hi nkarhi wa lembe ni nkarhi wa ku tirhisiwa.

Mali ya lembe interest rate timfanelo ti-promotions ni muxaka wa khadi.

Ma tiya hi ku hakela mali ku nyika mali ya ntokoto ku humelela eka reward ni ni ku lawula mali ya milawu ya bangi.

Xi lawula hi milawu ya bangi ni swiyimo swa khadi ku tirha ka khadi ni ni swilo leswi u swi hakelaka hlahlamelo wa interest rates ni mali ya lembe tindlela leti bangi yi vulavulaka ha tona hi hakelo ni ku tirhisa khadi.

Maphepha lama lavekaka yi passport kumbe ID ya matiko ya le ehandle VISA kumbe permit leyi kombisaka ku tshama etikweni rero proof of address tinhlengeletano ta mali kumbe account statements loko swi laveka.

U tirhisa akhawunti ya bangi ku hlawula mali hakela switirhisiwa swi ni switolo pfumala timfanelo ta mobile vo ma online banking teka mali yo hakela installments ni ku lawula cash flow ti ti-deposit-i ti vonaka hi nkarhi lowu cash deposit swi vonaka hi nkarhi ka masiku ya one ku ya eka two bank transfers kumbe EFT swi vonaka hi nkarhi wa few hours ku ya eka masiku ya one hi ku ya hi bangi yi .

Hikokwalaho ka leswaku makhadi ya swikweleti ma tirhisa mali ya lembe na lembe tanihi ntlawa wo lawula mali ya ku tirhisana ni vuyela vuyelo bya ku sirhelela mali ya mabangi naswona ku pfuna ku tumbuluxa mali ya ti ya ntirhisano wa mbuyelo wa xikweneti.

Ina mali leyi hakeriwaka lembe na lembe yi hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweneti hikuva mabangi ma ntlawa lowu ma wu hakelaka hi muxaka vuyelo bya khadi byi swiyimo swo dya mali hi xikombiso khadi ra platinum kumbe gold ri hakeriwa mali yo ku tlula khadi ra standard hikuva ri nyika swiletelo swo tala ni mpfuno lowu okaka.

Mimpfuno mimpfuno yi katsa swiletelo swo tala swa ntirhisano rewards point cash backs ku sirhelela ku sirhelela mali ni vutshunguri bya swihohlo ku nyika xikombiso xo olova hi ku vuhlayiseki bya tifexeni ku olovisa ku fambafamba kumbe ku tirhisa mali hi ndlela yo olova kumiwa ka swikombiso swa premium tanihi insurance ni ku amukeriwa hi priority service.

Ku nga hakeliwa khadi ra xikweneti swi nga yisa eka ku lahlekeriwa hi swiletelo ni mimpfuno yo tala ku herisiwa ka vutshunguri bya timpexeni ni ku sirhelela mali kumiwa hi loko ku laveka mali hi nkarhi ku nga olovi ku tirhisa khadi hi ku fambafamba kumbe ku tirhisa mali hi ndlela yo olova.

Ku fanele ku va na kumbe u nyika ra ID kumbe passport ra kumbe certificate ya ku tshama evuton'wini mafambiselo ya mali kumbe swiphemu swa timpexeni swiletelo leswi vulavulaka hi hi vumaki bya wena eka bangi.

U fanele ku vutisa hi limit ya overdraft mali yo hakela ni ndlela yo hlayisa mali loko u yi tirhisa.

Kokwana a nga humesi mali yo tala hikwalaho ka mali leyi nga kona eka akhawunti limit ya card ni swipimelo swa bangi ku sirhelela mali.

hi ku sirhelela mali ku lawula mali ku landzelerisa milawu ya bangi ni ku olovisa ku fikelela mali hi nkarhi.

A nga kambisisa akhawunti hi ku ya ebangi ku tirhisa online banking mobile app ATM kumbe ku fowunela bangi.

Ku pfuna akhawunti swi sirhelela mali swi lawula mali swi kambisisa transactions ni ku hlayisa mali hi nkarhi.

Hlawula mali landzela milawu ya bangi tirhisana ni bangi kambisisani transactions.

A fanele a fanerile ku pfala akhawunti leswaku a sirhelela mali a lawula mali a tshika nsirhelelo ni ku hlayisa ku kongoma ka akhawunti.

Bangi yi koka mali ku rhangisa interest ku landzela nkarhi wa fixed account ni ku sirhelela mali.

Yi rhangisa interest yi sirhelela mali ni ku olovisa ku mali.

ID proof of residence income proof ni swipimelo swa bangi.

Ku sirhelela mali ku rhanga interest ku timali ni ku lawula mali.

Mali yi tshamisiwa hi fixed time bangi yi rhanga interest kutani hi humesiwa ni interest loko nkarhi wu hundzini.

U nga titwa ku kambe ku tsandzeka loko mali yi kokiwile.

Ku sirhelela mali ku lawula timali ku mali ni ku kongoma ka akhawunti.

Xivangelo xa kona i ku sirhelela ku lawula timali ku olovisa ku fikelela tiphulo ni ku timali hi nkarhi, naswona swi pfuxa ku kongoma ka akhawunti.

U nghenisa mali eka akhawunti yi sirhelela ni ku kambisisa balance.

Ku kombisa ku kongoma vutihlamuleri ni ku lawula mali ya bindzu hi ndlela leyinene.

Khetha bangi Capitec kumbe FNB nyika ID proof of resident signature income proof kutani endla deposit yo sungula.

Mobile banking yi endla mfikelelo, ku kambisisa balance, ku endla transactions ni ku sirhelela mali hi selufoni.

Ina swi sirhelela mali swi koka ku hlayisa akhawunti ni ku olovisa lawulo hi ku hatlisa.

Ina xi sirhelela timali encryption pin password biometry ni alerts.

Ku sirhelela rihanyo ku olovisa ku kuma vutshunguri ku hunguta timali ni ku lawula swikombiso swo leha.

Pfumela hikwalaho swi sirhelela rihanyo swi olovisa ku kuma vutshunguri swi hunguta timali ni ku lawula rihanyo.

Ina swi nawu wa wa kahle hikuva swi sirhelela vuhlayiseki swi lawula traffic swi hunguta timali ni ku pfuxa vutihlamuleri bya mutirhi wa movha.

Vutihlamuleri byi tshama eka mutirhi ni ku nyika minyikelo ya UIF.

Munghana wa wena a fanele ku fowunela UIF eka endla claim endla application online hi website ya UIF hlanganisa swipimelo swo tanihi ID pay slip ni letter ya la ku lahlekeriwa hi ntirho landzela malawu ni time frames e UIF ku tiyisisa claim yi amukeriwa.